Ke apara diaparo tsa setso tsa Africa Borwa, mme di farologana ka mefuta le mebala.

Moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e tshwanang le di conference-e mme go ya ka kontraka ya letsatsi le letsatsi.

Seshweshwe ke moaparo wa setso wa Basotho, o o nang le mebala e e mararo le mefuta e e farologaneng. Ke moaparo o o nang le tlhotlheletso e e kwa tlase le enang le bokgoni.

Diaparo tsa setso tsa Zulu le Xhosa, di a farologana ka mefuta le mebala, mme di ka nna di le tse dikhutswane kgotsa tse di telele.

Diaparo tsa setso di ka bontsha gore motho ke wa setso se fe jaaka tsa Zulu, Xhosa kgotsa tse dingwe.

Mo metsweding e menge, mosadi yo o sa nyalwang, a ka tlhokega go apara ka tsela e e tshwanelang kgotsa ka boitshwaro jo bo tlotlegang.

Diaparo tsa setso tsa Setswana, di dirwa ka letlobo la kgomo pele le morakane le diphoto.

Kamano e e leng teng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi, ke ya go kgabisa le go bontsha setso.

Eya, ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le tsa difashion-e tsa se gompieno. Tsone ga se dilo tse e le gore di farologane.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yone ka gonne di na le mo boemong jo bo farologaneng.

Fashion-e ya se gompieno e se kae, e bontsha se se fetogileng ka bontsi mo mekgwahong ya go kopanya le go amogela go leka-lekana ga basadi le banna.

Ditiragalo tsa history di ka ama tsela e basadi ba aparang ka yone le tsela e ba lebegang ka yone. Ka motlhala ka nako ya ntwa, basadi ba ne ba apere diaparo tse di nang di ba thusa go dira maiteko a ntwa.

Ba dirisa diaparo le dilo tsa setso mo di fashion-e tsa bone.

Diaparo tsa setso tsa basadi di ka dirwa seša ka go tsenya dikitso tsa modern go dirisa metšha ya mekgwa ya boithabiso le go tlhokomela kgololosego ya batho ba se gompieno.

Diaparo tsa basadi di bontsha ditekanyetso tsa setšhaba ka fao di tlhamang maikutlo a go latela melao le maitlamo a setso mo bontleng le mo bothong jwa bone.

Maikutlo a a farologaneng ka go boloka mekgwa ya go apara ya setso le go latela fashion-e ya se gompieno.

Maikutlo a a farologaneng ka go boloka mekgwa ya go apara ya setso le go latela fashion-e ya se gompieno.

Diaparo tse di dirilweng ka letlobo la kgomo le pele.

Karos ke moaparo o o dirilweng ka letlobo la kgomo, mme o a kgabisa.

Moaparo wa setso o aparwang ka nako ya meletlo mo lefelong la rona, ke seaparo sa seshweshwe.

Di bontsha setso le ngwao ya batho, di a kgabisa mme di bontsha gore batho ba rata setso sa bone.

Ka gonne ke nna kwa Botswana, mme ke ya go ya lenyalong kwa KZN, ke tla apara diaparo tsa setso tsa seZulu. Isidwaba ke moaparo o o dirilweng ka letlobo la kgomo mme o a kgabisa.

Karos ke moaparo o o dirilweng ka letlobo la kgomo, mme o a kgabisa.

Diaparo tsa setso tse di aparwang ke banna le basadi mo setšhabeng sa Setswana, ke seshweshwe.

Ka nako ya mekete e e kgethegilenge, nna ke apara setso sa mo gae e leng sone se ya seshweshwe

Dipina tse di sa opelwang mo moletlong wa setso kwa Botswana, di akaretsa dipina tse di sa siamisanang le setso-ngwao ya Setswana. Ha dipina tsena di opelwa, batho ba ikutlwa ba sa rata.

Mmino wa setso o bontsha setso le ngwao ya setšhaba ka go akaretsa dipina le ditoro tsa setso.